Nna ke besa Sontaha se seng le se seng. Ke motho ya ratang ho etsa di-salad-e le papa. Mme ke dula ke besitse nama ya kgomo, ya fariki le ya kgoho.

Ke sebeletsa hore ka le leng la matsatsi ke bele ntlo ya ka ya di-room tse eight. E nang le double story, e nang le balcony. ke tla dula teng, ke iketle ke etse di-braai teng.

Ee, ho jwalo. Le nna ke ntse ke sa je mahe ho fihlela tsatsing la kajeno hobane hae esale ke rutwa hore ngwana ngwanana ha a je mahe. Mme ke thuto e hantle eo hobaneng ha re tsebe le hore hobaneng ha jwalo? Le hore mahe a tla etsa eng? Empa hee ho fihlela letsatsing la kajeno ke ntse ke sa a je mahe.

Ee, ho jwalo. Ngwana o tlamehile a bue dithapelong hore a ska hateha kapa hahlamelwa ke meya e mebe e hlahang ho batho beleng hore ba tlabe ba tlile ba tlo mo bona, kapa kantle tlabe a tsamaya teng ha ele nako tsa ho ya bo ditleliniking. O tlametse a dula beuwa matsoho, a rapelwa ka nako tsohle.

Mmino wa hona tjena ha o sana moelelo. E se le lebitsong feela la ho etsa tjhelete. Ha ho sana molaetsa wa mantlha o hlahang ka hare ho dipina tsa hona jwale seka ka hare ho mmino wa se kgalekgale eleng hore o nona le moelelo, o na le molaetsa, o kgothatsa ka dinako tsohle.

Ntwa ena ke e lwana ka hore ke ile ka ithekela Jojo Tank. Moo eleng hore ke sebedisa metsi a pula ha taba ya metsi e hlaha, ya hore metsi a nna kgaolwe kgafetsa. Ke itshebedisetsa metsi a hlahang tankeng.

Ke tlo pheha papa ka moroho o motala, le nama e nang le moro o mongata wa sopho.

Ee, basadi ba etsa mosebetsi o be bonolo ka hore ke batho ba seng bohale, ba seng kgopo, ke batho ba ikokobeditseng. Bontate ke batho ba bohale beleng hore ha re le pela bona ha re phutholohe.

Boikokobetso le hlompho ke tsona tse tiisang .

Ee, molao wa South Africa ke ao tseba o tjhong jwalo. Ha ho sana dintho tse ngata, bophelo ba hona tjenana bo se bo tura. Ha o sa kgona ho etsuwa le manyalo ene re a batla a di- white wedding. So le lobola feela e seng nkuwa e se le lenyalo.

Ke atisa ho bitsa bo mme ba baholo ba motseng hobane rona re se re tlwaetse dintho tsa ka pelenyana. Re sebedisa bo di-oven-e bo di-air fryer. Jwale ha ke pheha dijo tseo, ke bitsa bo mme ba motseng ba tlo re fa dirisepe tsa bona tsa sekgalekgale. Mme ka nako eno ke tla be ke batla fela dijo tse nang le letswai re fete ho tsona. Le dinoko tse tshetshane tseo re di tlwaetseng.

Mohlolohadi ke motho wa mme ya hlokahalletsweng ke molekane wa hae. Ha ele kgutsana ke motho ya hlokahalletsweng ke mme le ntate, batswadi ka bobedi ba hae ba hlokahetse. Mohlolohadi ke motho wa mme ya hlokahalletsweng ke monna.

Dijo tseo ke tlo di phehang e tloba setampo, ditapole, moroho wa khabetjhe le nama ya phoofolo e tlabe e rekuwe tsatsing leo. Ho tla le kgemere le dikuku lehlakoreng.

Nna ka tumelo ya ka le ka mokgwa o bebele e bolelang ka teng. Bafu ha hona moo ba kopanang teng le batho ba phelang. Jwale ha ke bone lebaka la hore hono thwe ho etsuwa mesebetsi ya badimo hobane ke dumela hore batho bao ba ithoballetse, ha ba bone se etsahalang. Ba e phetse bophelo ba bona, ba mathile tema ya bona. Ha re ba tlohelleng ba robale ka kgotso.

Ho ya ka tsebo ya ka, ke tseba ho romellwa bo malome. E tlabe e le bona ba dipuisano tseo tsa mahadi hore ho romellwa bo malome.

Basadi ba mehleng ena ha ba sa apara ka tsela e kgahlisang hohang. Ba se ba dula ba beile dirope tsa bona ka ntle le matswele a bona kantle. Ha ba sa apara ka ho hlompha jwalo ka pele.

Hee motswalle wa ka, Thabiso wa tseba o kutse ka nako e kgutshwane mme e se bile a re siile, mme o tla bolokwa Moqebelo ona e reyang re o lebile. Tshebeletso ya lefu la hae e tla qala ka hora ya bosupa hoseng. Ke utlwile bohloko haholo empa mo pheha kgale modimo ke mang? Ke a tshepa o tla ba teng motswalle wa ka.

Ene ka bana ba ka fuwa tokelo ya hore ba ikgethele hore ba batla ho dula le mang. Hobane ka nako e nngwe sena se, se ba dula ha bohloko hore ho tla bo thwe ba lo dula le mme wa bona kanthe bona se ba ipatlelang sona ke hore ba lo dula le ntate wa bona. Seo ene ka ba ka fuwa monyetla wa hore ba ke ba ikgethele hore ba batla ho dula le mang. Mme tjhelete ya ditlhoko tsa bona, batswadi ka bobedi ba ntshe ka ho lekana.

Ntate Thabiso, ke o tshepisa hore ke tlo o phehela dijo tsa sejwalejwale tse tla be di hamonate, ka dinako tse tseo re di tlwaetseng, eseng tse . Mme ke ao tshepisa hore e mong le mong a tla ba le teng moketeng ona, o tlo natefelwa haholo, o tlo utlwa le dijo tse monate tsa sokang a dija kae kapa kae. Re tlo fihla re o kgabisetsa hantle ka mekgabiso ya, ena eo oe batlang mme tsohle di tlotla di tsamaya hantle. Dijo di tlo fihla di hamonate feela, re tshelle batho ho be monate. Ke tlo o phehela ke tlo o etsetsa ke tlo nama ya kgoho, ke tlo etsa mokopu, ke tlo etsa di-salad-e kaofela tseo le wena o tlabe o qala ho di bona. Mme kuku ya hao ya lenyalo e tlaba teng, e tlabe le mokgabiso o motle.

Tjhe, nna ha ke soka ke utlwa hothwe hona le moo basuwe ba yang teng ho ya train-elwa ho bula mabollo teng kapa ho ithutela tse etsuwang mabollong. Ke nahana fela hore ka nako ya bona ha ba ile mabollong, ke moo ba shebang hore ntho e nngwe le e nngwe e etsuwa jwang. Ebe ke moo ba qalang ba tlotla ba ipulela dikolo tsa bona.